Mo tikologong ya me go na le ditlamelo dingwe tsa pholo tse di thusang bagodi go na le ditliliniki tse bagodi ba ka yang ko go tsone go fitlhela kalafi le meriana. Le fa go ntse go le jalo ga go lekane ka gonne, bagodi bangwe banna kgakala mme, ba palelwa ke go tsamaya ke ka moo, go ka nna botoka fa puso e ka tlisa ditlamelwana tse dingwe tse di kgethegileng mo bagoding jaaka care center. Gape puso e ka tsenya mananeo a go etelela bagodi mo dintlong tsa bone go ba tlhokomela, go tlhokega gore puso e oketse mekgwa ya thuso go netefatsa gore bagodi botlhe ba tlhokomelwa sentle.

Nna ke akanya gore go botlhokwa thata fa bagodi ba ka tlhokomelwa ke ba lelapa. Seno se ba fa lerato se ba naya boitumelo, go tlhokomelwa ke ba lelapa go dira gore bagolo ba ikutlwe ba sa tlhoke ka gonne, banna le seabe mo botshelong jwa balosika ka jalo bagodi ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa. Mme, fa go sa kgonagale, fa go le thata dintlo tsa tlhokomelo le tsona di tla dirisiwa go netefatsa gore ba bona tlhokomelo e e tshwanetseng.

Mo setsong sa rona go tlwaelegile gore bagodi ba tlhokomelwa ke bana ba bone kgotsa ba lelapa go lebelelega e le tlotlo le maikarabelo a lelapa, batho ba lebala gore bagodi ba se ka ba isiwa ko dintlong tsa tlhokomelo ya bagodi go ka bonagala jaaka go ba latlha. Ka jalo, setšhaba se lebetse gore bagodi ba tlhokomelwa ke malapa mme, boammaaruri ke gore dintlo tsa tlhokomelo ya bagodi le tsone di nne botlhokwa.

Mekgwa le ditumelo tsa setso di na le seabe se segolo mo maikutlong a rona ka batsofe le tlhokomelo ya bagodi. Batho ba le bantsi ba ikutlwa ba na le maikarabelo a go tlhokomela bagodi mo malapeng a bona go na le go ba isa ko mafelong a tlhokomelo. Ka jalo setso se bopile maikutlo a rona ka gore batsofe ga ba tshwanelwa go lebiswa ka bodutu mme, ba tshwanetse go lebogiwa ka tlotlo le lerato.

Lelapa le na le seabe se se segolo mo tlhokomelong ya batsofe mo setšhabeng sa rona setso se ruta gore batsofe ke karolo ya botlhokwa ya lelapa le setšhaba ka kakaretso. Lelapa le tshwanetse go tsaya maikarabelo a ntlha go ba tlhokomela tsatsi ka letsatsi mme, setšhaba sone se tsenye ka mekgwa ya kutlwano. Ditso di le dintsi ga di a tlwaela gore bagodi ba newe batho ba bangwe gore ba tlhokomelwe go bonwa e le maikarabelo a lelapa. Mo nakong ya segompieno dilo di fetogile ka jalo le fa setso se ruta gore lelapa le nne le boikarabelo, setšhaba, mafelo a boitlhokomelo a bagodi le o ne a ka nna le seabe mo go tshegetseng botshelo jwa bagodi.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo di le mmalwa tse di tlhokomelang bagodi go na le ditliliniki mo bagodi ba fiwang kalafi teng le ditlhatlhobo tsa mmele kgapetsa, kgapetsa, gape go na le ditlhopha tsa setšhaba tse di etelelang bagodi malapeng a bona go ba thusa ka dijo, go ba tlhatsetswa diaparo kgotsa go dira ditiro ka letsatsi le letsatsi le bone.

Mo mafelong ano bagodi ba fiwa thuso ya dijo, tlhokomelo le go ba thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi. Bagodi ba bo ba newa kgothatso ya maikutlo le boitlamo jwa boithabiso gore ba ikutlwe ba sa isiwa kwa thoko mo setšhabeng. Ditirelo tse dingwe di a duelwa segolobogolo tse di diriwang kwa mafelong a ikemetseng a tlhokomelo ya bagodi.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong e thusa thata ka gonne, e tliseditse bagolo madi a phenšene e ba thusang go reka dijo, meriana le tse dingwe tsa botshelo ke tsela e e bontshang gore puso e ya lemoga gore bagodi le bone ba tshwanetse go tshegediwa. Ka jalo le fa thulaganyo e le molemo e ka tokafadiwa ka go oketsa tshegetso ya madi le ditiro tse di tobileng tse di dirang gore bagodi ba phele bophele jo bo tlotlegang.

Phenšene ya puso e na le seabe se se segolo mo go tokafatseng botshelo jwa bagolo e ba thusa go kgona go reka dijo, diaparo, meriana. Ka madi a phenšene bagolo ba kgona go tshegetsa malapa a bona, maphelo a bona gape phenšene e fokotsa kgatelelo ya malapeng, e thusa maloko a lelapa go sekamelwa thata ka ditshenyegelo.

O simolola ka go etela ofisi ya ditiragalo tsa loago tse di gaufi mo kopanong eo go tlhokega gore o ise ditokanelo tse di botlhokwa jaaka setlankana sa botsalo, setlankana sa boitshupo le tshedimosetso tsa bonno. Batho ba ofisi ba tla thusa go tlatsa foromo ya kopo, fa e setse amogetswe bagodi ba tla botswa nako ya go amogela madi a bone.

Ee ke akanya gore phenšene ya puso e thusa thata mo go tlhokomeleng batsadi le bo mmangwane ba ba godileng. Fa motho a setse a sa bereke madi a phenšene a mo thusa tota, a mo thusa ka go reka diaparo, dijo le dilo tsa botshelo. Ka jalo phenšene e botlhokwa thata, e tlisa kagiso mo lelapeng, le go netefatsa gore batho ba bagolo ba tlhokomelwa ka seriti.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene fa a na le dingwaga di le sixty kgotsa sixty five. Lebaka le ka dirang gore e nne dingwaga tseo, ke gore ka nako e o bontsi jwa batho bao ba setse ba fetile go bereka kgotsa mmele wa bona ga o tlhole o ba letlelela go dira ditiro tse di thata.

Ke akanya gore se se ka diriwang ke gore puso e nne le dipalangwa tsa mahala gape go ka thusa fa go ka agiwa ditliliniki gaofi le metsi gore batsadi ba se ka ba tsamaela kgakala.

Go ka thusa fa puso e ka neela batsadi dipampiri tsa go palama le transepoto ba sa duele kgotsa, ba tlisediwe dipalangwa tsa mahala. Ka tsela eno re ka netefatsa gore batsadi botlhe ba bona tlhokomelo.

Mo lefelong la me, go na le ditliliniki tse di gaufi tse di thusang batho fa ba sa ikutlwe sentle. Fa o ka nna le kotsi kgotsa bolwetsi jo bo patlelong, ditshebeletso tsa tlhokomelo di a bitswa mme, di tla ka ambulense go tsaya motho ka bonako.

Go botlhokwa thata gore ditliliniki di tsamaye tsa puso, di fitlhe kwa mekhukhung ka gonne, batho ba ba dulang koo gantsi ga bana dipetlele gaufi. Se se thusa ka go fokotsa malwetsi a ka nnang a gola gore a nne kotsi mme gape, se boloka matshelo a batho.

Ke malwetse a a tlwaelegileng jaaka sefuba, mpa e opang, letsholo le tlhaselo ya tlhogwana. Gape ba ka go thusa ka go phekola malwetsi a tshelanang jaaka HIV, TB le malwetsi a thobalano.

Ke akanya gore ditliliniki tsa magaeng dinnyane ka palo ka gonne, puso ga ise e kgone go aga ditliliniki tse di lekaneng mo lefelong le lengwe le le lengwe. Fa ditliliniki di le kgakala baagi ba itemogela mathata a go tsamaya kgakala ba senya madi a le mantsi tota go dipalangweng mme, ba ka nna ba ba duelela go bona kalafi.